Ditso tse ngata di na le meetlo ho tshwaya bohlokwa ba diphetoho tsa bophelo jwalo ka peleho, lebollo, lenyalo le lefu. Re ba le mekete ya kotulo ho tshwaya nako ya kotulo re kenyelletse mmino ho tantsha le ho keteka. Ho na le dipina tse tswang ho bonkgono ba rona ba di lemolemo. Boholo di atisa ho bua ka dipale tsa lefa la setso sa habo rona, ho e ba le dipina tsa semoya tse re kopanyang le sedimo sa rona. Dipale tsona di hlalosa popeho ya lefatshe, diketsahalo tsa hlaho kapa tshimoloho ya setjhaba. Re na le dipale tse phetaphetang, diketsahalo tsa bohlokwa kapa tsa meetlo ya setso tse seng di fitile.

Mokgotsi nna wa tseba ne nka ho eletsa ka hore o kgethe di-Wi-Fi hotspot tseo tse leng hore di tshireletsehile, kapa o ka sheba tse ngotsweng WPA two kapa tse ngotsweng WPA three. Tsena hee di loketse mohala wa hao boholo, o hlokomele di-Wi-Fi hotspot tsa mabitso ao o sa wa tlwaelang kapa a o sa wa tsebeng. Ntle le moo o tla iphumana o lahlehetswe ke dintho tsa hao tsa bohlokwa tsa mohaleng wa hao. Batho bao ba tla kgona ho fumana dintlha tsa hao tsa bohlokwa tse mohaleng wa hao e be ba etsa botsotsi ka wena.

Nna ka le leng ke bona ho netefatsa ditaba ho phephetsa haholo hobane ha ho bonolo. Nna hee ha hona le seo se ke se utlwileng, kapa se ke se boneng. Ke sheba ditaba ho mohlodi o tsebahalang kapa o tshepahetseng wa ditaba mme hee ke phete ke mamele seyalemoya. Ke atisa le ho hlokomela ka sehloho seo se ke se bonang se le setle haholo kapa se le sebe hoba nnete ke etsa dipatlisiso ho marangrang.Ke ya belaela ha ke qala ke bona ditlaleho tse hlokang bopaki, ke phete ke shebe le puo e bonahalang e le eme kapo e tsosang maikutlo a ka ke dula ke latella baqholotsi ba ditaba ka dinako tsohle ho fumana ditaba tse nepahetseng ho bona baqholotsi be leng hore ba tsebahala ebile ba tshepahetse.

Nakong e ngata ke dula ke le mosebetsing, empa hee ke atisa ho mamela seyalemoya ka matsatsi a seng a beke, e leng Moqebelo le Sontaha kapa le ho e mamela. Hoseng ha ke ya mosebetsing ho utlwa ka ditaba tsa palamenteng kapa ka dikotsi tse hlahileng mebileng ka matsatsi e seng a beke ka Moqebelo. Ke mamela dipina kapa ke kenele tlhodisano empa ha se haholo moo ke fumanang sebaka, ho bua kapo hore ba arabe mohala wa ka. Ke ya utlwisisa hobane re bangata be leng hore re ba letsetsa. Ha e le Sontaha ke mamela ho utlwa lentswe la Jehova. Ha ke sa ya ka renkeng ke mamele le difela. Hape e thusa le ka ho refa ditaba mabapi le se, se etsahalang mmusong wa rona kapa lefatsheng la bo rona.

Bonneteng data yona ya tura ebile ha o le tjena re ya lekeha hobane ha re kgone ho etsa ntho tse ngata ebile ho reka data kgafetsa, kgafetsa ho senya le tjhelete, ke nahana hore o kgone ho boloka tjhelete. Re ka sebedisa Wi-fi kapo re sebedise disebedisiwa mehaleng ya rona tse bolokang data kapa o sebedise leano la Prepaid moo hee.O patala ha nngwe feela, o bo kgona hore e sebetse kgwedi kaofela ntle le hore o nne o reke data. Ha o le ditoropong, o nke monyetla wa Wi-Fi ya mahala o e sebedise hore o kgone ho boloka data ya hao.

Ke ile ka iphumana ka hara maemo a tshwanang le anana. E lare ha qeta ho reka data, ka itjwetsa hore ke tlo sheba melaetsa ya bohlokwa pele, ka sheba melaetsa ya mesebetsi. Ha ke tloha moo ka sheba melaetsa e tswang ho ba lapa leso, ha qeta o ka sheba melaetsa e tswang ho bakgotsi. Itse ha ke qeta ka sheba ditaba tsa bohlokwa hore na ke bone ho ntso ho etsahala eng mmusong wa rona kapa lefatsheng. Monana ne ke sa shebe dipale hobane di ja data e ngata. Ha qeta o be se ntse ke netefatsa hore Wi-Fi hotspot ya ka, Ke dula ke time ha qeta ka netefatsa hore ke tima disebediswa tse qetang data ha qeta ka tima le yona data be ke bula feela ha ke batla ho sheba melaetsa ya bohlokwa, kapa hona le seo se ke se batlang.